Ukuthumela imali ngedijithali kwezinye iy'nkathi kuyenza ukuba ukhathazeke, kodwa ukukhathazeka kusheshe kuphele uma ngabe usebenzise i-service provider ethembekile esenesikhathi futhi isebenza ngoba une-record layo nempumelelo yayo ekwenzeni lo msebenzi. Lokho kukwenza ukuba ngikhululeke ukuthi imali yami igcineke ngokuphephile futhi iyofika lapho okumele iye khona.

Angeneme neze ngokusebenzisa i-website yaka-labour ngoba angilitholanga lonke usizo ebengilidinga, amanye amakhasi ebengavuleki. Lokho osekusho ukuthi kumele ngiyobamba ulayini omude esikhungweni saka-labour ukuze ngithole lo sizo ebengithi ngizolithola ku-inthanethi.

Ngizizwa ngijabule kakhulu njengoba ngifake isicelo semalimboleko yomuzi. Ngizothenga umuzi wami wokuqala. Kube impumelelo, nabantu okade bengisiza bangisize ngendlela egculisayo. Izinto ezingikhathazayo ukuthi engabe sizophumelela yini. Kodwa nginethemba ngoba ngilethe konke obekufanele ngikulethe, nobengisiza unginikile ithemba ukuthi isicelo sami sizoba impumelelo.

Ngicabanga ukuthi iy'nyathelo zokuphepha ezikhona ezinkundleni zezimali zamaselula, zanele. Ubugebengu bohlezi bukhona kwi-inthanethi, kodwa bona bayasiza ukuba imali ivikeleke, namaphini ayasiza ukuthi kungangeneki kalula bathathe imali yakho.

Esimeni esiphuthumayo sokuhambisa imali elungini lomndeni, ukusebenzisa inkundla yemali yeselula kuletha impumuzo kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi ilunga lami lomndeni liyoyithola le mali ngokuphuthuma, likwazi ukufezekisa isidingo sayo saleyo mali. Angikhathazeki ngokuthi mhlampe imali lingayitholi ngesikhathi, nakho konke okunye okungenzeka. Ngiyazi ukuthi ngokuqinisekile lizoyithola ngokushesha.

Ave ngijabulile njengoba sikhonile ukuvula i-akhawunti nozakwethu wami kule bhizinisi esikulona. Ngithemba ukuthi konke kuzohamba kahle, sobabili silandele imigomo okuvunyelwene ngayo. Ukwazi ukuthi akekho omunye wethu ozokwazi ukuthola imali ngaphandle komunye kungenza ngibe nokuthula kwengqondo, kodwa ngiyakhathazeka ukuthi njengoba kukhona la esingabonanga khona ngeso elinye kahle kungase kwenzakaleni ngalokho. Kodwa sizobuya futhi siyiphindisele ingxoxo yethu etafuleni, sigcine sivumelene ngakho konke.

Hhayi, kunzima inkosi impela lapho ekuhwebeni. Bengingazi ukuthi iy'nxushunxusu zepolitiki zingeza ukuthi uhwebo lwehle. Ngiluze imali eningi kabi kabi. Kuyangithusa lokhu, angiyikholwa futhi le nto ukuthi imali yami esimeni sepolitiki sezwe. Hhayi, engathi kuzomele ngiwuwehle lo mkhakha.

Ngicabanga ukuthi uma amabhange angase aqale ukuhlinzeka ngemali ekhokhwayo yomuntu siqu esekelwe kubuhlakani bokwenziwa obubikezela iy'dingo zami zemali, lokhu kungenza kube nzima iy'nqumo zami zemali ngoba lolu sizo lobuhlakani lokuzenzela aluhlezi luqondile ngazozonke iy'nkathi. Lungabikezela izinto okungezona ngey'nqumo zami zemali bese ngingakhoni ukuba ngithole usizo engilidingayo.

Ngicabanga ukuthi izinsiza zokubolekwa kwemali yomuntu siqu ziyiy'xazululo ezisebenzayo zokulawula ukungena nokuphuma kwemali esikhathini esifushane. Ngizizwa ngale ndlela ngoba umuntu akahlezi enemali eyanele ngazozonke iy'nkathi. Ukuba nentuba yokuboleka kuwusizo ngoba uyayithola leyo mali wenze leyo nto odinga ukuyenza ubese uyibuyisela emuva ebhange, uyikhokhe kancane kancane.